Ubuxhwanguxhwangu be-cyber bullying budala imizwa yokuhlakanisa, yokuhlukaniswa kanye nokuphoxeka. Ukungazi ukuthi kufanele sisingathe kanjani lesi simo, noma ukuthi ubani ongaphendukela kuye, ekugcineni, kungase kubangele ukukhathazeka nokucindezeleka. Ezimweni ezimbi kakhulu, impilo yomuntu ingase ithinteke noma kube nokuthambekela emicabangweni yokuzibulala.

Uma ngingaya edilini lezo mculo, noma lezintandokazi zabaculi bami. Izingoma engingathanda ukuzizwa ezikamasikandi, ikakhulukazi ezomculi omusha esandukufika endimeni yomculo, obizwa ngoLimit Nala, uMafikizolo, uMjolosi, kanye nezinye zomculi oyingqayizivele, uKhuzani, kuphinde kube nezomculo we-gospel, zomculo obizwa ngo-Ayanda Ntanzi, ngenxa yokuthi ezakhe izingoma zithinta umphefumulo kanye nomoya wami. Ngizibone ngisondele kakhulu nasenkolweni yami.

Amadivayisi ahlakaniphile esikhathi esizayo, kungenzeka ahlanganiswe kakhudlwana, enziwe abe ngokwakho, futhi avikeleke ebuchwepheshe obusebenzayo obufana ne-AI, enqenqemeni, i-crytography engazweli ku-quantum kanye ne-blockchain, ukuze kuthuthukiswe ukuphepha kanye nokubhekana nemikhawulo yamanje. Lawa namadivayisi azophinde adlale indima enkulu ezindaweni ezifana namakhaya ahlakaniphile, akunakekelwa kwezimpilo, ukunakekelwa kwezempilo, nezokuthutha, anikezwe umuzwa ongenazihibe nohlakaniphile kakhulu.

Ungalwenza kanjani uhlu lodlalwayo uluhle ukuze i-part iqhubeke noma uqhubeke kahle emsakazweni? Kufanele unqume isimo. Isinyathelo sokuqala sokuhlanganisa uhlu lodlalwalayo, lomculo odlalayo oluhle, ukunquma ngesimo sengqondo, noma isimo ofuna ukusidala. Qala ngamatrekhi abalulekile ambalwa. Ungeza okunye ukuhlukahlukene, ungeze okunye okuhlukahlukene. Ungalwenzi uhlu oludlalwayo lube lufushane kakhulu, noma lube lude kakhulu. Khetha isikhathi esifanele sohlu lwakho lokudlalwa lomculo ohlukahlukene emsakazweni. Uphinde ukhethe nezinsuku, ezinsukwini ezinjengempelasonto, abantu abaningi bathanda izinhlobonhlobo zomculo ngezinsuku ezihlukile, nangezikhathi ezehlukile.

Izinhlelo zokusebenza zemiyalezo zinikeza isixazululo sokuxhumana esingabizi kakhulu, noma samahhala, kuyilapho umakhalekhukhwini besifaka, befaka ukutshalwa kwezimali okubaluleke kakhulu kwangaphambili kodwa bahlinzeka ngokusebenza okubanzi. Nakuba izinhlelo zokusebenza zemiyalezo zifinyeleleka kalula, futhi zilunge ukuthumela umbhalo, izwi, namakholi evidiyo, zithembele kumaselula njengenkundla eyinhloko. Amafoni amakhalekhukhwini nokho anikezele ngohlu olubanzi lwezici, ngaphandle kokuxhumana, ukuhlanganisa, ukufinyelela kwi-inthanethi, izinhlelo zokusebenza namandla e-media exubile.

Abagqugquzeli benkundla yokuxhumana bazulazula ezidingweni zentengiso zokuqukethwe, okuxhaswe ngokulinganisa ukubeka izinto obala, nobuqiniso bomuntu siqu. Bavame ukusebenzisa amasu afana nobuqiniso obusobala lapho bedalula khona khululekile okuqukethwe okuxhasiwe, nobuqiniso obunothando, bebonisa intshisekelo zabo zangempela nolwazi lo muntu siqu. Le ndlela isiza ukwakha ukwethembana nokugcina ukwethembeka nezithameli zabo. Ngisho lapho iphromotha ubambiswano lwezentengiso.

Lapho uhlola okunikezwayo kobambiswano, cabangela izici ezifana nethuba lemakethe, ukuqondanisa nemigomo yamacebo, amandla obudlelwane, namandla emali engenayo, ukuqinisekisa ukuqondana namanani, kanye nokulindelwe izithameli, beka phambili ukuxhumana okucacile, ukuqonda imigomo yozakwethu, nokuhola ubudlelwane neqembu elincane ngaphambi kokukala.

Ukuze uphenye abalandeli bamabanga nokuzibandakanya, abalawuli bengasebenzisa izindlela ezahlukahlukene, ezihlanganisa ukuhlaziya kokukhula kwabalandeli, ukuqhathanisa izinga lokubandakanyeka, izibalo zabantu bezethameli, kanye namathuluzi okuhlola izinkampani zangaphandle. Izinyathelo zokuvimbela zibandakanye, amahlahlandlela acacile yabathonya, izimfuneko zokungafihli lutho, nokuqapha kwenkundla, ukuziphendulela kungafinyelela ngezijeziso, unswinyo, kanye nesinyathelo esinamandla somthetho ngokuya kobunzima, kanye nemvelo yokukhohlisa.